Ewe, iinkonzo zemali yeselfowuni zithembekile kwaye zikhuselekile ekusebenziseni xa uhlawula imali yesikolo. Enye yezizathu kukuba zisebenzisa inkqubo-khuseleko ezifana ne-pin okanye i-OTP ukuqinisekisa ukuba imali iyathunyelwa ngumntu olungileyo. Okwesibini, azifuni umntu aye ebhankini okanye eofisini yesikolo nto leyo enceda ukonga ixesha nemali yokuhamba. Kwakhona umntu unokufumana isiqinisekiso sokuhlawula kwangoko esefowunini.

Ndiyabulela ngomdla wakho. Le ndlu ifumaneka kwindawo yohlala, oko kuthetha ukuba ishishini oza kuliqhuba kufuneka lilingane nobomi babahlali. Uhlobo loshishino olufanelekileyo apha linokuba yivenkile encinci ethengisa izinto zemihla ngemihla, njengezitolo zegrosari indawo yokuthunga, okanye ukulungisa iimpahla isaluni yentloko neenwele okanye indawo yokufundisa abantwana.

Ndiyabulisa bakuthi ndifuna ukuthatha ithuba ndithethe nani malunga nenyanga le. Njengonondyebo ndiyazi ukuba kulindeleke wonke umntu abhatale isabelo sakhe ngexesha kodwa kule nyanga ndihlangabezane neengxaki engalindelekanga yemali. Ndibe neendleko ezingxamisekileyo ezingaphandle kolawulo lwam. Ndiyacela uxolo bakuthi kwaye ndicela ukuqonda kwenu ndiyazibophelela ukuba ndiza kuhlawula isabelo sam ngokwahlula phakathi kweeveki ezimbini ezizayo.

Ndingathatha loo ntlawulo ndihambe ndiyokwenza ngayo iimpepha zokuqhuba ndicuthe ityala lam lesikolo ndincedise ekhaya, ndincedise ukuthenga ukudla ndakhe neshishini elincinci lokuthengisa iimpahla ecaleni.

Kule mihla kubalulekile ukuba nomasingcwabane kuba unceda ekuthwaleni iindleko zomngcwabo xa kusweleke ilungu losapho. Imingcwabo iyabiza kwaye amaxesha amaninzi kusweleka umntu singalindelanga nto leyo ebeka usapho phantsi koxinzelelo lwezemali. Umasingcwabane uqinisekisa ukuba kukho inkxasomali ekhawulezayo.

Ndingaqale ndimbuze okokuba njengoba exhomekeke ebazalini engaphangeli xa sekufuneka endihlawulile imali yam uzokwenza njani. Nantso umbuzo endingaqale ndimbuze wona. Okwesibini, ndingamcacisela ke ngoku izizathu zokuba ndingakwazi ukumnika imali le ayifunayo.

Ngokoluvo lwam omnye wemiba ebangela ukuba abantu abasebenza kwimisebenzi ezisisigxina nebhatala kakuhle basilele ekuvuleni umasingcwabane kukuba bahlala becinga ukuba kusekude ukuba bafe okanye bancamela ukusebenzisa imali yabo kwezinye izinto ezibonakala zingxamisekile ngelo xesha. Abanye bohlulwa kungabi nalwazi and loo nto iye iqukule ekubeni usapho lushiye ke lusokola ekubhataleni iindleko zemingcwabo ngenxa yokuba umntu akanamvulanga umasingcwabane.

Ewe, ukhona umahluko omkhulu xa uboleka imali ebhankini kukho imigaqo ecacileyo nesemthethweni, imivuzo eyokubolekwa kwemali icacile kwaye umntu ukhuselekile phantsi komthetho. Kodwa xa uboleka kumatshonisa imali ibolekwa ngaphandle kwemithetho, imivuzo iphezulu kakhulu kwaye ubomi bomntu busengozini xa engakwazi ukubuyisa imali ngexesha.